Nna, ga e sala e ba nna ga se nke ka palama sefofane ke tlabe ke bua maaka. Ga se nke ka palama sefofane.

Ee, le nna ke toro ya me go ka palama sefofane, mme ke a galela gore ke palame sefofane keye le mo gaufinyana fa Durban, ke ye ko bona dipoleke. Le nna ke toro ya me tota go ka palama sefofane, mme ga ke tshabe, ga ke tshabe go fofa.

Ka ga ke setse ke buile gore ga se ke palame sefofane, mara nka mmotsa gore fa a tsamaya ka sefofane a be calm-o. O tla utlwa di-instructions-e from bona batho ba ba di, ba-ba difofane. Fa a fitlha a eme, a emele go-go bodiwa gore goiwa kwa, goiwa kwa, goiwa kwa. A seka a itseela dikgato, a timela. A utlwelele bona ba ba berekang gona ko teng, gore a kgone go nna safe. Ga ke na mantswe a mantsi ka ga e le nna ke se na yone experience ya ya-ya go fofa ka go, ya go tsamaya ka sefofane. Ga e se nke ka tsamaya ka sefofane.

Tiriso ya dibese mo toropong ya me ke ntho e e ntseng sentle tota, ka gonne tiriso ya dibese e a traffic-i mo tseleng. Fa go na le dikoloi le dithekisi tse dintsi-ntsi mo tseleng, go ba le traffic-i e ntsi e e leng gore ga re kgone go fitlha ko re yang teng ka nako. Mara, fa e le go na le dibese, dibese di a traffic-i, re kgona go fitlha ka bonako ko re yang ko-ko teng go ntle le traffic-i.

Nna, fa ke ne ke dirisa bese, ke ne ke dirisa yone pampiri eno, ga e se nke ka dirisa yone karata eno e e botlhale, mare ga ke bone go na le bothata, ka gonne karata e e botlhale e tshwana le fa setse o patela ka madi straight-i, ga gona phapang, mme go lokile. Ga gona mathata ape a ke a bonang mabapi le kgang e.

Se se dirang gore motho e nne mokgweetsi yoo siameng wa bese ga se se sekalo. Ke gore fela o no nna mokgweetsi wa bese, o namele bese, o nne sentle ka mo beseng, o be busy ka dilo tsa gago tse o batlang go ba busy ka tsone, a . Go fitlhela bese eo e go tsaya, e go baya mo o batlang go ya teng, moo berekelang teng kwa tirong fela. Ga gona go le gontsi.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le strike ke dikotsi tsa go tshwana le gore batho ba ka gobala, ka gonne fa go na le strike batho ba matlapa, ba fisa mo ditseleng, ba fisa mathaere, ba thiba ditsela. Ka jalo, ga gona gore fa o le even motho o o yang tirong, o o yang sekolong kana o ya kae, o ka kgona go fitlha koo yang teng, ka gonne go tlabo go tlhakatlhakane, ga go kgonege gore o kare o ya kae.

Ke nagana gore dibese di tsamaya ka nako, ka ntlha ya gore di batla go yone taba e na ya traffic-i. Ba nyaka gore batho ba itse gore ka nako e, so ka ten, twelve o-clock bese ya twelve e tlile go tla. Ga se na go tla bese ya twelve, go tlile go tla bese ya half past one, go tatelano ya tatelano morago ya dibese di tsamaya, di salane morago, di salane morago, di baka yone traffic-i e.

Ee, ke kile ka siiwa ke bese ka yone ntlha, yone eo ka yone lebaka lone leo la gore bese e tsamaya ka nako. Nna ke ne ke feditse, ya re fa ke tshwanetse ke tswe, ke ye kwa bus stop-ong. Bus-e ke ge e tlhagelela, ke re ke kitima lebelo, bus-e ke ge e feta. Ke so nke ke fitlhe ko bus stop-ong, gotwe ntho e nngwe e e dirang gore motho a siiwe ke bese ke gore bese ga e eme mo gongwe le mo gongwe, e ema mo go leng fela bus stop-o.

Ee, mo tikologong e ke dulang mo go yone go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese. Go kile ga nna botlhoko thata ka ge ke bona ba badiri, bana ba sekolo ba sa ye sekolong, badiri ba sa ye tirong. Ba ne ba amegile thata-thata-thata, go le botlhoko thata.

Ee, ke nnete. Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe, di tsamaya fela mo tseleng e le nngwe fela. Di ema le mo tseleng e le nngwe fela, di ema le mo stop sign-e, stop bus-eng fela, mo go leng bus stop-o ke mo dibese di emang teng. Dibese ga di ka metse yotlhe, di a tsena-tsenelela . Bese e tsamaya ka tsela e one, e tsamaya straight-i.

E a re ama tlhwatlhwa, e ka gonne gone jaanong batho ba le bantsi ba reka dikoloi, dithekisi ke tse dintsi, dibese mme di a . E re ama mo mabakeng a tabeng ya gore traffic-i, re fitlha mo re yang teng laat-a ka lebaka la traffic-i.

Ke ne ke ka e fa lesome go lesome, ka gonne dibese di rwala batho ba le bantsi. Di traffic-i re, di tsamaya ka nako re fitlhla ko re yang ka nako, ke one mabaka a ka ao.

Ke ka ikutlwa ga botlhoko ka ge ke dirisa dibese. Ba bolela gore dibese di tla emisiwa. Seo se tlabe se mpotsa gore ga ba tseye maikutlo a rona re le ba namedi ba dibese. Ba no tsaya di di-decisions-e ka bo bone, ba le one, ba sa re gare go di di-decisions-e tseo, empa ga gona sepe se ke tla se etsang. Go tla tshwanela gore ke dirise diterene kana tsone dithekisi.